Urhulumente uyawazisa amayeza, uyasaplaya ngamayeza kodwa into ipha kwabasebenzi, abongikazi ngaba kaloku baye bawathengise amayeza bawavimbe. Uve kusithiwa amayeza aphelile kanti umntu uye acingele yena yedwa, abe nguhlohla esakhe athengise amayeza anga ekufuneke encedile. Asinokhomba imiwe kurhulumente yedwa kodwa nabongikazi, abasebenzi bakarhulumente, ngoba yena uyawazisa amayeza.

Hayi, ayibonisi bunkenenkene okanye hlazo. Kufuneka kuthethiwe ngezinto ezinje, kuphele nala nto kuthiwa indoda ayikhali ngoba abantu abanintsi befela ngaphakathi. Abanye baphele bezixhoma ngoba kaloku umntu akanamntu wothetha, woyika kuba uzobonwa njengomntu onkene nkene, ongakwazi uzimela okanye ihlazo. Nawo amadoda aneentliziyo, unemizwa, yinto funeke yaziwe leyo. Ngoko apho zethu kufuneka abantu bafundiswe ngoxinzelelo lwengqondo.

Ayikho egqitha enye, ukuba uphila nesifo sikagawulayo hlala utye iipilisi zakho, utye itritimenti yakho ukuze uzokwazi uphila ubomi obude. Ungajongi ubani uba uzawuthini ngempilo yakho.

Mininzi imiphumela zezicwangcisontsapho abasetyhini abakhalangayo. Abanye bakhala ngemiqolo ebuhlungu, abaye bakhala ngamazantsi esisu, abanye bathi kuphela imizwa, minintsi nezinye nezinye. Kodwa mna ndithi kuxhomekeke emntwini, umzimba womntu lowo uba usebenza njani na. Abanye ke abakhali, ibasebenzela kakuhle.

Ewe, ndiyavuma and ndiyakholelwa ngoba nam ndingomnye womntu endisola ukuba ndinalo uxinzelelo lwengqondo, ngamakhumsha i-anxiety. Ngoba kaloku ayiqhelekanga into yoba unxunguphale iintsuku zilandelelane and ayikho sempilweni loo nto leyo.

Hayi, akho nto ingako endiyaziyo ngeNovember Campaign kodwa ndinalo ulwazi oluncinci ngobukela umabonakude, ndibukele kumabonakude. INovember Campaign ingathi yikhampeyini eyavulwa ngabantu abangootata aba-against i-gender based violence, ukuxhatshazwa abantu basetyhini, ukuxhatshazwa kwabantu basetyhini ngabantu abangamadoda.

Bajonga i-high blood, bajonge uba unayo iswekile na, bajonge i-status sakho sentsholongwane, bajonge zonke izifo zangaphantsi.

Kungoba abantu abantsundu abafundisekanga ngempilo yengqondo kunaba abanye balibala elimhlophe. Inja ngoko kudla ngothiwa kubekho intetha ethi, esuka kwabantu abamnyama ethi, hayi ziinto zabelungu ezo. Isifo sengqondo ziinto zabelungu thina bantu bamnyama ayifikeleli, kanti hayi ayonyani.

Kaloku xa uza kudibanisa itritimenti yakho neziyobisi, awusoze unyangeke izakwenza omnye umonakalo apha engqondweni.

Ewe, ndingaya ngoba kaloku ndiyaqonda ezinye izigulo ziyakwazi unganyangeki esibhedlele kodwa zinyangwe zizangoma.

Hayi, mna andinguye umntu oyindoda kwaye andinalwazi.

Ngelishwa azange ndadibana namntu woncedo lwezonyango, azange ndibe kwingozi.

Kuyafuneka umntu aye esibhedlele okanye kugqirha nomntu ozawukwazi utolika le nto ayithethayo okanye ugqirha abe neetoliki yakhe.

Hayi, abakho. Andifuni nokuphosisa, abakho.

Andizange ndawabhatalela amayeza, ndiwafumana simahla kwicandelo lezempilo.

Mna ndicinga ukuba kukoyika iziphumo zonyango. Abanye abantu abadala ke bayazoyika iintlungu, iinto ezifana nenaliti kunye wovavanyo, ukuthestwa. Abanye ke abathembi ugqirha okanye indawo le bazokunyangwa kuyo. Abanye abantu abadala abanalo ulwazi olunzulu malunga nezifo okanye iindawo zokufumana unyango, iinkolelo zesintu ke nazo ziye zithathe inxaxheba. Abanye bakholelwa emayezeni esiXhosa nokunqongophala kwemali ke, abanye abanayo imali yokuhlawula iindleko zonyango.

Hayi, luluntu lonke kodwa bakhona abaxabisekiley. Kuxhomekeka eluntwini nalapho ukhoyo.

Ndingatsho ndithi iyanceda, hayi kumntu wonke kodwa yona iyanceda. Inceda ukuba bakwazi ukukhwela, umntu akwazi ukuzithengela ukutya xa esiyofuna uncedo ngempilo yakhe eziklinikhi okanye kwagqirha. Kodwa kwezo, kwabanye abantu iphelela ekutyeni endlini, ayincedi.